Ne nka fa mongwe le mongwe matjatji a mararo a phomolo, ka hobane kaofela ha bona ba shoma moshomo o le mong, ka ho ba lokela ho ba le matjatji a phomolo a lekanang. Ho se be le eo a fumanang matjatji a phomolo a mangata ho feta a ba bang.

Mohlala ke cucumber. O tla fumana batho ba e beile mahlong a bona eka ha se sejo.

Thatohatsi ya ka ya dijo tje omishitjweng ke moroho o omishitjeng. Moroho o omishitjweng ho nna o monate haholo. Tsebo ya ka, ka ho ikomishetja haeba ke nayo ke hore moroho o omishetjeng ho ya ka nna, re a hokga ra fetja ra o pheha ka mora ho pheha, ra o omisha, ra o aneha ko letjatjing.

Lefelo le ke dulang ho lona, le loketje ke dijalo tja di-avocado, mmoba, spinach and dimmake . Ha maemo a lehodimo a tjhentjha, ne nka shomisha di-horse-pipe then ke di noshetje.

Mabaka a hore hobaneng diperekisi di omishwa ho ya ka nna le baholo ba ka, ke hore ba kgone ho di boloka nako e telele, ho di ja ha nako e sale teng, ho boloka tatso ya tjona ebile ke tlwaetso ya setso.

Dijalo tje senyegileng ke tla di lahla, kwa kgole or ka mo polasing ya ka hore di tle di mele hape.

Dikgwapa di etswa ka ho bopa letsopa ka metsi.

Re romela ditokomane ko China hobane China ha e na dijalo tsa ditokomane.

Ke lebaka la hore se bohlokwa kudu mmeleng wa rena and ebile ha se kgwetjahale mo naheng ya rena.

Bokamoso ba temo ke bona bo nyamella hobane matjatjing a le hono, batho ba bangata ba itshetlehile ho marangrang ha ba sana taba le temo.

Ha economy ya naha e le hodimo le ditheko tja dijo di ya hodimo, e feela ha economy ya naha e le tlase le ditheko tja dijo di ya tlase.

O ka seja ka bohobe, o ka seja ka reise, o se etsa creamy spinach. Di-vitamin tje di leng hona ko spinach-eng ke vitamin E, vitamin D, vitamin A.

E ka fumana dintlha tje robedi hobane hangata koloi ya ka kea e hlwekisha e feela, ha se hangata ke isha sesepa sa ka, sa ho hlwekisha ho tjhakelwa ke ditsebi tja bophelo bo botle, ke ka hoo kere e ka fumana dintlha tje robedi.

Ke sebedisa matsoho a ka hobane kgale kuwa ho be ho sena metjhini e feela, batho bane ba hona ho shoma ka dipolasing. Ke ka hoo ke reng ke tla sebedisa matsoho a ka.

Re boloka poone ka ho e kga ko dipolasing. Re kenye ka hare ha masaka, re ye le yona hae, mme re anehe letjatjing, letjatji le leng le le leng ha re tsoha hoseng. Re e nke mantjiboa re lokele ka lesakeng ho me ha re tsoha hoseng, re ko ntle re anehe letsatsing jwalo jwalo.

Dijalo di ka se fumane hobane dijalo di ya ka nako. Ho na le nako ya ho jala spinach, hona le nako ya ho jala beetroot, hona le nako ya ho jala cabbage, ho na le nako ya ho jala jwalo jwalo.

Hobane di a hlokeha, di bohlokwa e bile di na le boholo, hape di na le phepelo e fokolang. O sa na le kgahleho ya ho di reka ha se di le mekotikoti? Eya, ke sa na le kgahleho hobane di na le di matlafatsa tjeo di loketseng mmele wa ka.

Ke tla hlokomela mobu wa ka, ma ho o tjhela manyora, manyora a thlaho ao swana le maloko.

Ke bona ba e lahlile, ha ba sana nako ya setjo ba lebelletse dilo tsa , ba lahlile setjo sa bona.

Nka eletsa batho ba jwalo hore baleme, ba nyake meshomo, ba iketsetse meshomo hobane ha hona meshomo ntle le hore o iketsetse moshome le ho lema ho bohlokwa.

Ba romela ditamati, ba romela di-avocado, ba romela mmoba, hape ba romela le mabele. Province tje humanaho dijalo tje ki, ke Province ya Limpopo.